Umehluko wukuthi izinhlelo lezi ezikhokhelwa ngaphambili, ukuze uzisebenzise kumele uqale ngokukhokha kanti izinkontileka uzikhokhela kanye ngenyanga, emva kwalokho uyisebenzisa. Uthi uyikhokhela isuke vele isivele isisebenza kuwena.

Ngathi ngiyakuthanda ukwazi okuqukethwe endaweni ukuze ngizokwazi ukuthi yini engingayilindela kuleyo ndawo. Ukuze ngizokwazi ukuthi lokhu engikuthandayo, uma ngabe ngingakufici kuleyo ndawo, noma sengazi ukuthi ngeke ngize ngikuthole, ngizokwazi ukuyocinga kwenye indawo.

Ukubakhona kwe-Wi-Fi kungasiza kakhulu, ikakhulukazi nasebantwaneni bethu uma befuna ukwenza umsebenzi wesikole, befuna ukwenza into ethinta i-inthanethi. Okuhlezi kukhona, kubakhona ama-Wi-Fi endaweni, amahala ha, angadingi nama-password. Kungabasiza nasesikoleni uma behlezi .

Zithuthukisa ngokuthi uhlezi nje unolwazi, ulekeleleka, kubekhona abantu abakulekelelayo ngolwazi. Ixhuma lapha nalaphaya, awusale nje ungazi ukuthi kwenzakalani. Kuba khona abantu abakulekelelayo uzwe ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi .

Kubaluleke ngokuthi uhlezi wazi ukuthi yini azoyilindela yini ongeke uze uyilindele. Uma konke kukulungele, kulungele abantu abancane nabadala, uyazi ukuthi kunezinto owazi kahle ukuthi ngeke uze uzibone ngoba ezabantu abadala nezabantu abancane. Lokho kusho ukuthi yonke iminyaka iyangena, uyakwazi ukuhamba nengane encane, uyakwazi futhi ukuhamba nomuntu omdala. Awubi navalo ukuthi mhlampe sekungaqhamuka ezinye izithombe, mhlampe sekungaqhamuka amanye ama-video angekho right? Cha, yonke iminyaka nje isuke . So, uyazi ukuthi hhayi yonke into i-right la.

Yebo, ngingasho ukuthi izinhlelo ezazokusebenza ngezempilo zikhuthaza impilo engcono. Ngoba esikhathini samanje wonke umuntu nje ufuna ukuzama into e-right, eyisaphambili. Akekho nje ofuna ukubambezeleka. Sonke sizama ukuya phambili, sonke sizama ukwenza into e-right. Ngingasho ukuthi izinhlelo zokusebenza ngezempilo ziyayikhuthaza impilo engcono.

Lolu hlobo lokubonana nesiguli ngingenza sure ukuthi luba yimpumelelo ngokuthi ngizama ngayo yonke indlela ukuthi sibe ne-inthanethi, sikwazi ukutholana nesiguli sami noma ngabe sisendaweni eqhelile. Ngingazama ngayo yonke indlela ukuthi lonke usizo aludingayo uyalithola lapho asuke ekhona.

Ayikho into enhle nemnandi njengo ngokuchazela umuntu obambisene naye uma unenkinga. Akukhathalekile ukuthi inkinga ekanjani kodwa nje ukumazisa ukuthi endaweni ekanje akusizi ukuhamba njengoba ubulindile, sekunenkinga evele yaqhamuka kanje . Amakhasimende-ke ayikho into ebaluleke njengokuthi azi ukuthi kwenzakalani, entweni ayithandayo nayilindele ngamehlo abomvu. So, ngingasebenza nama customer ami, silwe, sixazulule inkinga esiku-akhawunti engisebenza ukuze bazi ukuthi kwenzakalani. Ngibazise futhi kusho ukusuka la siya la kwenzeka u-one no-two, ukusuka la siza la silungisani.

Izici mina nje engingazicabanga noma engazicabangela, kungaba sekuthenini ngibadoba kanjani abalaleli. Ngingasebenza nentsha, ngoba eqinisweni kungephikiswe ukuthi ayikho into ehlula bona. Uma ngithole leso sikhundla, ngingenza sure ukuthi ngisondelana nabo ukuze izindaba zifinyelele kubantu engifuna zifinyelele kubo ngokukhulu ukuphazima kweso. Ngenze umsebenzi omuhle endaweni yangakithi, ngenze umsebenzi omuhle ngesikhundla abangithembe ngaso. Ngingasebenza nabantwana, intsha esencane.